Ee, ho bobebe hore UIF o ka e thola. UIF o ka e fumana ka tsela e leng hore ha ramosebetsi a ile a nka basebetsi ba hae, a lo ba ngodisa ka lefapheng la tsa bosebetsi, e leng labour ka mo. Ebe o ntsha peresente e le ngwe le wena o le mosebeletsi, o ntsha peresente e le ngwe, e leng yona tjhelete e leng hore e tla be ntse nkuwa ke bana ba ho UIF ha feela o ngodisitswe ke mosebeletsi wa hao. Ebe ho ba bobebe hore o e thole, wa e thola ka tsela tse leng hore ha o felletswe ke mosebetsi kapa e se le nako ya hao ya hore o dule hae, o so le moholo dilemong, o ka kgona hore o ye kae moo ka labour o lo lata ditjhelete tsa hao ka teng.

Banka e fana ka tsela tse mmalwa ho o thusa hore o kenye tjhelete kapa o fihlele tjhelete ho ya ho mose mawatle. Ho na le karete e bitswang prepaid travel card, e kenyang ditjhelete tsa dinaha tse fapaneng e leng currency. Eo dumellang hore o kgone ho reka kapa ho ntsha tjhelete di-ATM-eng naheng eo fithlang ho yona ntle le hore o tshware tjhelete e ngata letsohong la hao.

Ditlhoko tsa lelapa di eketsehile ebile di ngata haholo hoo ebile re ke sa kgoneng hore re di etse kaofela ka tjhelete eo re nang leng yona letsohong la rona. Ke ka hoo, ho leng bobebe hore re ke re nyolle tjhelete ya karete ya sekoloto, eo e leng hore e tla re thusa ho kwala a mang a mabaka e re nang le ona. Ke bolela ka mabaka a tshwanang le ho rekela bana diaparo tsa mariha, re ke se ba rekele tsona ka tjhelete eo re nang le yona le letsohong, e leng hore ke yona e tlamehang ho reka dijo tsa ka tlung, e reke le metlakase, e reke le ditlhoko tse ding tse ka tlung ntho tsa ho hlapa. Ke ka hoo tjhelete ena ya sekoloto ha re ekeditse, re ka kgona hore re rekele bana diaparo tsa mariha ka sekoloto, ebe re tlanne re patale hanyane hanyane, empa ntse re kgona le hore re je ka tlung.

Hangata insurance ya bophelo e kotsi haholo hobane batho ba bang ba e fetotse lefu la hao la mphidisa. Batho ba bang ba ka o bolaela yona hore fela ba kgone ho amohela tjhelete ena ya insurance ya bophelo. Ke ka hoo, nna nka kgetha nkgono wa ka hobane nkgono wa ka o sa le moholo haholo dilemong ebile o sa na le maikarabelo, o tseba ntho e ntle le e mpe, hape nkgono a ka kgona hore nakong eo se ke ile boya batho, a kgone hore a tjhelete ena ya insurance ya bophelo ba ka, e leng yona e tla be e le yona a kgonang ho thusa bana ba ka hore ba phele ka yona, le hore a kgone le hore a pate nna ka yona. Ntle le hore a be le menehano ya hore a batle ho mpolaya hore a tle a tsebe hore ebe yena a unang molemo tjheleteng eo.

Ee, ke ile ka utlwisisa ebile ka ananela tseo ne ba di bua hobane ke utlwisisa hore ke batho ba etsang kgwebo le bona. Ho tloha moo, ebile kgwebo eo ya bona le bona ba tlameha hore ho be le se molemo se ba se unang ho sona, jwalo ka ha le nna ke tla una se seng, ke ile ka qetelletse ke nkile kano ya hore ke tswelle pele le bona, hobane ke ile ka rata le tsela eo ba ne ba na le nnete ho nna ka yona, ka yona nako eo. Hona le hore ke dikgwebong tse ding tse eleng hore ne ke tla be di sa njwetse ditaba tse lokileng ka insurance ya ka e be qetellong ha hona ntho e molemo ke e tholang ho bona, kapa ha hona tjhelete eo e ke tla e thola ho bona.

Dintle tsa overdraft facility ke hore o ka kgona ho kadima seo o se hlokang ho fihlela moeding wa overdraft. Hape ho na le tsela tse ngata tse fapaneng ha o se o e patala morao. Dimpe tsa teng ke hore ho na le kgoneho ya hore ho kenywe letlole ka baka la ho kadima. Hape ha o ka feta dipehelo tsa moedi wa overdraft, o ka ba le ditlamorao tse mpe tse ka e senyang rate ya hao ya sekoloto.

Hore o thole credit card ho tswa ho banka, o tlameha o be ka hodima dilemo tse leshome le metso e robedi, o be le bopaki ba moo o dulang teng, o be le bopaki ba lekeno, o be le ntlha tse ntle tsa sekoloto o boele o be le bokgoni ba hore o patale sekoloto.

Ke se utlwetseng ka di-stokvel ke hore batshwari ba matlotlo ba rata ho ja batho bao e leng hore ba kene le bona. Ba baja ka hore ba kgone ho inkela tjhelete neneng o tla fumana hore e mong ha a patale ha o patalwa, a ba bua ka molomo ho re o patetse, empa e le lona feela le patalang. Ka mora moo ha le tlameha ho nka tjhelete le arolelane tjhelete, ebe yena o thola tjhelete e ngata ho feta lona hobane yena o thola tjhelete mahala, ha patala.